Ee, ho ruta bana ka thobalano e nepahetseng dikolong ho nepahetse haholo, hobane ho thusa bana ho itshireletsa le ho etsa diqeto tse nang le boikarabelo. Sa pele, ba ithuta ka ho thibela mafu a STI, le boimana bo sa rerwang ho ba sireletsa bophelong. Sa bobedi, ho tlosa ditumelo tse fosahetseng tseo ba ka di utlwang ho metswalle kapa metjha ya boithabiso. Sa boraro, ho ba ruta tlhompho ya mmele, le kamano e nang le boikarabelo e thusang ho aha boitshwaro bo botle. Sa bone. ba ithuta ho tseba tlhekefetso le ho itshireletsa, e leng se fokotsang pefo ya bong. Qetellong ba ithuta ka diphethoho tsa mmele nakong ya bo ngwaneng, ho ba thusa ho hola ka kutlwisiso le boitekolo. Ka kakaretso, thuto ena e ba hlomella ka tsebo ya bophelo bo botle, bo hlomphehang le bo sireletsehileng.

Ha ke le mooki ebile dingaka di sa fihle, empa ho ena le bakudi ba kulang haholo, ke tla boloka kgotso, ke hlahlobe bakudi ba tepelletseng haholo, ke ba fe thuso ya pele eo ke dumelletsweng ho e fana. Ke tsebise dingaka kapa batsamaisi, mme ke ngole tsohle tse etsahalang, ke tla sebetsa le bao ke leng le bona, ho netefatsa hore bakudi ba sireletsehile ho fihlela thuso e fihla.

Ke tla buisana le bona ka bonolo, ke ba hlalosetse hore ho sa nwe meriana, ho ka etsa hore ba se fole ka pele, kapa ba ke hodiswe ke malwetse hape, ke tla ba bontsha hore dijo tse matlafatsang di thusa mmeleng ho ba le matla, ho lwantsha malwetse le ho thusa meriana ho sebetsa hantle. Ke tla ba fa mehlala e bonolo, mme ke ba kgothatse letsatsi le letsatsi, hore ba nke boikarabelo ba bophelo ba bona.

Ke tla kgalema batjha bao ka tsela e tla ba hlalosetsang ka botlalo, ke ba kgothaletsa hore ba seke ba itlhatlhoba feela, ho batla mosebetsi, empa ba qale ka ho iketsetsa menyetla. Ke tla ba eletsa ho fumana tsebo le bokgoni, ho etsa mesebetsi ya nakwana, le ho etsa dipatlisiso ka di-company tseo ba ka batlang ho sebetsa ho tsona. Ho batla mesebetsi ho lokela ho ba karolo ya leano la bona la nako e telele. Ho ba thusa ho haha bokamoso bo botle, ba lokela ho hlokomela kgona ho sebetsa ka thata le ho ithuta, ho ka ba thusa ho fihlela ditoro tsa bona.

Ho hlekefetsa basadi ka bong, GBV ho bakwa ke dintho tse fapaneng, empa ka pono ya ka tse latelang ke tsona tse kgolo. Ya pele, bopaki ba matla pakeng tsa banna le basadi, hangata banna ba nka hore ba na le matla ho feta basadi, mme ba sebedisa matla ao ka tsela e fosahetseng ho ba laola, ha ba nyedisa, kapa ho ba utlwisa bohloko. Ntlha ya bobedi, tlwaelo le ditumelo tse kotsi, setjhaba se seng le se seng se ka ba le meetlo kapa ditumelo tse bontshang hore basadi ba lokela ho ikokobetsa, kapa ho se bue ha ba hlekefetswa, seo se etsa hore ba kgelohe. Ntlha ya boraro, tlhokeho ya thuto le tlhokomelo, ha batho ba sa rutehe ka ditokelo tsa batho, tlhompho le tekatekano ya bong, ba ka etsa tlhekefetso, ba sa tsebe le hore hore ba fosa. ntlha ya bone, tahlehelo ya boikarabelo lekotlo, batho ba bang ba hlekefetsa hobane ba tseba hore, ba keke ba tshwarwa kapa ba otlolla, ka hoo, ba tswela pele.

Ee, ke ne ke tseba hore phupjane ke kgwedi ya bophelo bo botle ya banna, ke utlwile ka yona metjheng ya phatlalatso le mananeong a bo botle, moo ho buwang ka bohlokwa ba hore banna ba hlahlobisiswe kamehla, haholoholo ka kankere ya prostate, le bophelo ba kelello. Sepheo ke ho kgothalletsa banna ho nka boikarabelo ba bophelo ba bona, le ho batla thuso ha ho hlokahala.

Ho ruta batjha ka thobalano e bolokehileng, ha ho bolele ho ba kgothalletsa ho etsa thobalano, empa ho ba fa tsebo ya ho itshireletsa, le ho etsa diqeto tse nang le boikarabelo. Tharollo ke ho ruta thuto ena ka mokgwa o hlomphang setso, ho sebediswa barutisi ba kwetlisitsweng, mme ho kengwa batswadi le setjhaba thupellong, hore ba utlwisise hore sepheo ke ho fokotsa boimana bo sa rerwang, mafu a STI's le tlhekefetso. Ka kopanelo re ka sireletsa bokamoso ba batjha ba rona.

Ho bohlokwa hore re rute bashemane ho utlwisisa, hore le bona ba na le karolo e kgolo boimaneng, e seng ho siya boikarabelo ho banana fela, re ka etsa sena ka thuto ya tekatekano ya bong dikolong, ho ba ruta ka ditlamorao tsa boimana, le ka moo ba ka tshehetsang le ho nka boikarabelo. Hape ho kenya batswadi le banna ba baholo moqoqong, ho tla thusa ho aha setjhaba se rutang bashemane, tlhompho, boikarabelo le boitlamo. Ka tsela ena, re aha moloko o hlomphang bophelo ba ba bang.

Re ka thusa batsofe ka ditsela tse fapaneng, tse bonolo empa tse nang le tshusumetso e kgolo. Re ka ba patalla motlakase hore ba se dule lefifing, kapa ba sitwa ho futhumatsa dijo. Re ka ba fa tjhelete ya tekesi hore ba kgone ho ya sepetlele kapa moo ba hlokang ho ya teng. Re ka ba rekela dijo tse bonolo le tse matlafatsang, hobane ba bang ha ba sa kgona ho sebetsa, kapa ho iketsetsa dijo. Hape re ka ba etsetsa mesebetsi ya letsatsi le letsatsi, jwalo ka ha ba hlatswetsa, ha ba phehela, kapa ho ba fa nako ya puisano. Ke bua jwalo hobane batsofe ba phela ka mathata a maholo, mme ka thuso e nyane, re ka ba bophelo bo botle le bo nang le seriti.